Izingubo-ke ziyaxhumana-ke nokusuka ebufaneni uya ebudodeni ngoba ngalesi khathi lesi unikezwa iy'mpahla lezi ezihlukaniselayo, nawe engqondweni kuyasho ukuthi okay, kusuka manje sengidlulile kulesiya sigaba manje sengingena kule sigaba, ngakho nangendlela futhi ekumele ngiziphathe ngayo ngendlela ekumele ngenze ngayo mina njengoba sengiqoka leziy'mpahla lezi sekusho ukuthi-ke sengikhulile izinto izinto, izinto futhi ezilindeleke kimi izinto ezinhle, izinto ezikhomba ukuthi nami ngiyakhula, izinto ezikhomba ukuthi sengisukile kulesiya sigaba, nami kukhona isigabeni nami engikhulele kiso. So, ngaleyo ndlela leyo ngiyakhona ukuthi nabo ubudoda bami, ngibonayo.

Iseluleko mina engasinikeza umzala wami mayelana nomshado lo ozoba mpelasonto ukuthi iy'nhlelo lezi ey'bukeka futhi ziphumelele noma iy'nhlelo lezi ey'bukeka ongazuthi yizona ey'zophumela kule mpelasonto. Mina ngikholelwa ukuthi sinomzala wami noma umzala wami ngimtshele ukuthi, mzala kulesi simo esikanjena-ke umshado awuzihleleli wena kodwa umshado uhlelwa ngabaphansi, umshado uhlelwa nguNkulunkulu. Konke-ke mzala okuzophumelela noma okuzokwenzeka nabantu futhi abazokuza ngabantu labo abasuke bebizwe uNkulunkulu kuleyo ndawo leyo. Ngakho-ke wena mzala into ezodinga ukuthi manje uyenze ukuthi wamukele bese futhi unake kakhulu kuzicebiselo noma kulokhu abantu abazobe bekucebisa khona abantu asebeshadile, ubambelele kukho kakhulu ngoba yizona zinto ozozidinga kusukela kuleli langa langempelasonto ukuya phambili ngoba phela uzobe uzobe usushadile nawe. Ngakho kubalulekile ukulalela abantu asebeshadile.

Hhayi, mina angeke, ngiqambe amanga into ebalulekile nje emshadweni imali, uthando kanye nemali. Hhayi ukuba ney'nkolelo ey'fana nalezo izinto ey'ngeke zisisize ndawo lezo. Into efunakalayo manje ukuthi jube khona uthando, kube nemali ngoba ngaleyo ndlela leyo uyakhona ukuthi emshadweni nize nihlukaniswe wukufa. Kanti futhi uma kuwukuthi imali ayikho kuzodala ukuthi-ke manje omunye wenu agcine eyofuna ngaphandle le mali le esuke ingekho. Ukungabibikho futhi kwemali kuthi uma kuphela kube khona imali yodwa kuyingozi ngoba kuzodinga ukuthi manje omunye wenu egcine futhi eseyofuna uthando ngaphandle ngoba manje, yebo, imali ikhona kodwa manje uthando malungekho, imfudumalo phela ayikho. Kanti uma kukhona uthando nemali kuyasiza kakhulu ukuthi kube nemfundumalo emshadweni, kube mnandi emshadweni. Kukhona futhi umshado okuphilwa isikhathi eside kuze kube niyohlukaniswa ukufa njengoba nanifungile ngelanga lomshado.

Ngokwazi kwami, into efike yoqala nje yenzeke eyenziwa ngabakhongi uma befika kubo kwentombi ezolotsholwa. Baye bamemeze bethakazele lowo muzi lo abasuke beye kiwo ukuze kuzozwakala nakomakhelwane ukuthi-ke manje bomakhelwane, intombi yalayikhaya noma abantu laba abalapha esangweni bazocela ubuhlobo obuhle baye bamemeze basho ukuthi sizocela ubuhlobo obuhle ekhaya kaZulu koMageba koNdabezitha sazocela ukuthi nisivulele i-gate. Iyona nami into engiyaziyo leyo eyokuqala nje efike yenzeka. Base futhi uma befika befica kuhlele umuntu emnyango, lowo muntu loyo esemnyango kumele bemkhulu ngemali ukuze ezokhona ukuthi esisuke emnyango bese bayakhona bayangena ey'ndlini ngaphakathi ukuze ziqale iy'ngxoxo lezi-ke zamalobolo.

Ogogo-ke kanye nomkhulu kulesi simo leso sokuqanjwa nengane, sokuqanjwa kwengane. Ibona-ke abadlala iqhaza elikhulu kakhulu futhi elihle kakhulu ngoba baye bethi uma beqamba ingane bese bephrofesa izinto ezinhle phezu kwengane kanjengokuthi ingane izoqanjwa nje ukuthi uBhekumuzi noma uVusumuzi. Ngaleyo ndlela abantu abantu abogogo nabomkhulu basuke bewutshala umndeni ukuthi nangu-ke umuntu esesimethembele ukuthi useyovusa umuzi, nangu umuntu nathi uma siqaala sifulathela la yikhaya bese eyasala eba ubheka umuzi. So ngakho leyo ndlela leyo abantu abadala bathi uma beyiqamba ingane igama bebheke ukuthi impela nje liyayifanela futhi lizoyisiza kanjani kusasa, nabo bona abantu abadala futhi ogogo nabomkhulu bazosizakala kanjani?

Hhayi lapha ngingakhuluma nje ukuthi abashadikazi laba badlala indima nje embi, iy'ngane lezi zizokhula zingenayo imfundiso yasekhaya, zizokhula nje zigcwele impilo yasemadolobheni zingenayo imfundiso zingena nhlonipho, zizoba nje inkinga ngoba ukuhlala kwazo kakhulu futhi edolobheni zingenziwa izinto zasemakhaya kwazo futhi zingayazi impilo, impilo yasemakhaya, kuyingozi kakhulu ngoba phela manje kuzodala ukuthi lezi ngane lezo zigcine ziwe skhotheni ngoba phela zi-influenced by impilo yasemadolobheni, impilo yasemadolobheni isebenza kakhulu ngezinto ezisheshayo. So, ngaleyo ndlela iy'ngane zingagcina seziboshwa zingagcina sezisheshe zifa zibulawa ukuthi-ke manje zifuna ukujaha le mpilo le yasemadolobheni le ebukeka futhi uwubukhazikhazi ngoba iwubukhazikhazi impilo yasemadolobheni futhi iyaheha kanti futhi iwubungozi isigcino sayo nje kungukufa.